Hello? Dumelang. Ke ne ke kopa thuso mabapi le bothata boo kenang le bona ba bese. E se e le sebaka se setelele re eme. Bese ha e so fihle e tlo kgona ho re nka re tswelle pele ka leeto la rona. Ke eme monana ke emetse bese. Ke kopa thuso haholo mabapi le bese enana. Leeto lenana ke leeto le bohlokwa haholo for nna, ke kopa le rarolle bothata bona boo kenang le bona mabapi le bese. Ke se ntse ke eme, ke paketse le merwalo ya ka. Ke emetse feela hore bese e fihle neng kapa neng. Tswetswe, ke kopa thuso ka ho panya ha leihlo.

Ke laba lehlohonolo ka hore ha tla tloha ke mehwanto ya ba raditekesi. Hoba ka mehla le matsatsi moo ke leng teng, ho na le moo re ka tholang transport-o e nngwe e re isang di nqeng tse ding. Moo ke leng teng ho na le dibese, ho na le ditekesi jwalo-jwalo. Ha ditekesi di sa sebetse di a ema tsi! Re kgona ho nka dibese.

Ka e rarollla hoba ke ile ka bua le mokganni, ka mo hlalosetsa hore ho etsahalang? Mokotla wa ka wa tjhelete ha oyo. Ke ne ke kopa re ye mmarakeng re tle re kgone ho kena mona ATM-eng ke kgone ho etsa di-instant money or cash send jwalo-jwalo ke tlo kgona ho mo lefa. A utlwisisa mokganni, ra kgona ho etsa tsona di-instant money, ka mo fa tjhelete ya hae mokganni. Ke ile ka kgona ho e rarolla hona jwalo hoba dintho hona jwale se di le bonolo, wa kgona ho patala motho o na le tjhelete ka mokotleng kapo o sena yona. Ha o tshwere feela founu ya hao, o tshwere sebetsa se matla.

Tjhe, ha o monate ebile ha o kgotsofatse ho palama le ho dula ha bohloko ka tekising. Hobane o ntsha tjhelete ya hao hore o kgone ho dula ha monate. Eya, ke kile ka ba ka hara maemo a jwalo hoba ne ke le motho ya na dula dipolasing. Jwale tekesi e ne nka sebaka, e nka le nako hore e ke e fihle. Motho o na mpa a bona hore a ka mpa a ema ka maoto, ho na le hore a tlohelle tekesi e fete hobane e nngwe e tla kgutla ka mora hour-a kapo ka mora metsotsonyana e itseng. Motho a bona ho le molemo hore a mpa a palame. Jwale ke a tseba bohloko boo bo jwalo.